Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong, go ka thusa metshameko le go itlosa bodutu ka tsela tse di latelang, boikhutso le boitumelo, go oketsa bokgoni jwa kelello, go dira motshameko a kgone go buisana le ba bangwe.

Ke akanya gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go ka fokotsa go tshameka ka namana ka ntlha ya dintlha tse di latelang, go bonolo go tshameka mo inthaneteng, batho ba ka tshameka mo lapeng ka dilaptop-o kgotsa mobile ka nako e e tshwanetseng, go kgona go gaisana le batho ba ba kwa kgakala, go thusa go boloka nako le di tefelo, di tshireletso le phomolo.

Go monate go batla motshameko o mošwa, fa o rata motshameko tse di nang dikgaisano o o tseneletseng o ka leka tse di latelang, Valorant, e e tlhoka seabe sa setlhopha, e tshwana le Counter-Strike, mme e na le mekgwa ya go dirisa maatla a iketlileng, League of Legends, ena e na le go kgotlhagana e kgolo mo lefatsheng, e tlhoka leano le seabe se sentle sa setlhopha.

Mo nakong ya gompieno di dirisiwa tsa seteronki di fetotse thata tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone, metshameko e itumelele gompieno ga e tlhoke fela gore batho ba kopane ka mmele, mme jaanong ba ka tshameka ka di-computer, dikonsolo , matlapa , kgotsa difounu tsa ka gompieno. Go dira gore batho ba kgone go tshameka, go sa kgathalesege lefelo, o ka tshameka le motho yo o mo naganneng e nngwe ka inthanete. Metshameko e na le ditshwantsho le medumo e e maatla, di dira gore o nne le maikutlo a a tseneletseng le boammaaruri jwa motshameko.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya se kgotsa ya mogala o motlhajana, ke gore di dira gore ke kgone go iketlisa le go itlotsa bodutu ke ke gone go tshameka le batho ba bangwe fa ba le kgakala. Ke rata gore metshameko e ntlhagisa go nna le boganka, maano le bokgoni jwa go dira le setlhopha, mme gape e dira gore ke ikutlwe ke itumetse fa ke fenya kgotsa ke dira sentle.

Go tshameka metshamoko wa inthanete go tlhoka dilo tse di rileng, inthanete e na leng lebelo le le botoka gore motshameko o seka wa kgaotsa, sediriswa se se tshwanetseng jaaka khomputara, tablet-e, kgotsa phone e e na leng bokgoni jwa go tsamaisa metshameko, ya motshameko kgotsa setšha fa go tlhokega o ikwadisa, mowa kgotsa data gore o nne o tswelela go tshameka. Metshameko ya mo inthaneteng e e tumileng gompieno ke jaaka Call of Duty Mobile, Free Fire, FIFA online, le Fortnite.

Fa motho a tshameka metshameko ya mo inthanete a sa kgaotse e ka mo ama ka ditsela tse di latelang, go felelesesa ke nako, go lapa mo mmeleng, go tlhoafalela, go nna le mathata a loago.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne ikage ka inthanete go buisana le badirisi ba bangwe. Motshameko o romela ditshedimosetso, diketso le ditshwantsho, mme o amogela ditshedimosetso e ntsha ka nako e nngwe le e nngwe ke gone go tlhoka data. Fa o batla go tshameka motshameko wa mathateng o tlhoka sediriswa, inthanete le .

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka mabaka a latelang, bosigo go nna le boiketlo le ka'iso ka go nna tiro kgotsa dithuto tse di ba di tshwenyang. Data e nna dikgetho tse di kwa tlase ka dinako tse dingwe bosigo, gona bontsi jwa metshameko e e kgatlhang e tshamekiwang ke batho ba bangwe ka nako eo, mme go itumedisa go tshameka mmogo.